Kungabasiza abakhweli abakhwela umndende bonyana imali yabo ingasolo iqeda yintengo yokukhwela iimbhesi ngombana isuke iyincancani khulu so ukukhwela kwabo iimbhesi nokwehla kwentengo kuzobasiza abantu bakghone ukondla imali le yomndende.

Abatjhayeli bamathraga kufuze batjhayele ibanga elidenyana elingaba ma-awara asithandathu, amahlanu, ama-iri alikhomba bese banga ngemva kwama-iri layo bangathoma baphumule.

Kusiza khulu ukumbandula ngombana loko kuyamvikela bonyana angenzi ingozi ngendlela engatlhogekiko begodu kumsiza kuthi ahlale aziphephisa yena, akghone nokuthi endleleni ukhamba njani, ulandela amatshwayo ngayiphi indlela ukuze abalekele ingozi ezingatlhogekiko.

Veza iintjhijilo ezandise ukuhlangabezana nabakhamba ngeembhesi ezikhamba ibanga elide.

Akukaphephi bona ithraga lisukelwe lodwa magega nendlela lokha naliphukileko.

Amathraga athutha ipahla ku-N one akazitjhayelisi kuhle ezinye iinkoloyi ngombana i-N one ayakavuleki ngaleyo ndlela bonyana kungakhamba ithraga kukhambe nekoloyi. Nesikhumbula ubude bethraga bude khulu begodu ithatha indawo enengi khulu yenza ezinye iinkoloyi zitotobe namkha zikhambe ngemva kwayo ezikhamba ngemva kwayo zikhambe kabuhlungu kodwana efaneleko kuthi zikhambe kuhle, lapho ezingakhamba khona kuhle i-N four nakuyi N one yona ayi ithraga nayikhamba kiyo ayizitjhayelisi kuhle ezinye iinkoloyi.

Ukuba nomzila wamathraga owodwa ku-N one angekhe asiphungula isiminyaminya seenkoloyi endlelena.

Akukaphephi bonyana umtjhayeli wethraga atjhayele ibanga elide anganamtjhayeli amukezana naye kodwana kufanele bakhambe ngababili kuzo omunye nasele sekadiniwe arhone ukuphumuza omunye njalonjalo.

Okwenziwa ngurhulumende endleleni ukuthuthukisa ngama-Uber kukuthi namkha ama-Bolt basiza laba esele bangasakghoni ukuzitjhayelela namkha abangana nkoloyi bonyana babawe iimbawo kuma-Uber namkha ama-Bolt afana nokuthi babase eentolo ukwenzela lerhwebo abalenzileko so urhulumende uyalithuthukisa ngokuthi avumele inkhwelo lezo ukuthi zikhweze abantu nesele bazibawile zibase lapho bafuna ukuya ngakhona ekwenzeleni ukuthi bondle isikhathi nokuthi kuphephe endleleni.

Kuyasiza ukuthi ithraga ihlolwe bomakhenikha ngaphambi kokuthi ingene indlela ngombana ukuhlolwa kwabo umakhenikha bazokukghona ukubona ukuthi ithraga le ikulungele kwamambala na bonya ingangena indlela le namkha awa. Begodu bazokukghona ukubona ukuthi kukuphi la kufanele balungise khona nangabe itlhoga bona ilungiswe.

Urhulumende uyebanikela namkha uye wavumela iinkhwelo lezi ukuthi zibe semthethweni, zibe ngaphasi komthetho wokuthutha abantu ngingatjho ukuthi zibe registered, ekuthuthukiseni aba ekukhwezeni abantu zivunyelwe ngokomthetho bonyana zingakhweza abantu njengombana kungelinye lerhwebo lama-Bolt awenzako.

Kungaba kuhle khulu amateksi enzelwe umzi wabo wodwa kodwana angazukuliya ezinye iinkoloyi ngombana endleleni la amateksi akakghoni ukutjhayela, atjhayela ngendlela ekhahlamezekako enokudelela phakathi begodu kuba nokuthi akunyaze wena nawutjhayela ikoloyi yakho encazana yena akhamba ngeteksi.

Isibawo samathraga aphula umthetho endleni i-N one.

Hlathulula bona intengo yebhaseli iwaphethe njani amabubulo weembhesi ezikhamba ibanga elide.

Hlathulula bona kunjani ukukhamba ngebhesi indlela ede.

Ubujamo bezulu buba nomthelela omumbi khulu emabubulweni weemphaphamtjhini ezithatha amakhambo amade ngombana lokha nakuna izulu namkha kunomoya yenza isiphaphamtjhini sitlhoga amandla wokuthi sikghone ukuphapha phezulu sigcina sele sesiya phasi umoya lo wenzele ukuthi isiphaphamtjhini siye phasi siluze i-control ekutjhayeleni kwakhona, gcina sele umtjhayeli wesiphaphamtjhini aquntwa bonyana khe ahlale phasi alindalinde izulu kodwana isikhathi sona asikha siyakhamba isikhathi. Sidliwa yinje ngombana nakusikhathi sona akunakuthi singalinda muntu, ngaleyo ndlela kuba nomthelela omumbi khulu.

Bayabahlunguphaza endleleni ngombana khulukhulu laba bamateksi babona ngathi babathathela abantu ekufanele babakhweze ngakho-ke babatjhayelisa kabuhlungu bayaba nababafumeneko so bayababetha bayabathuka njalonjalo.

Kufanele kufanele kusetjenziselwe intengo engaphasi komrholo yabo ezokwenzela ukuthi nanyana sele sebarholile bangadli intengo leyo indlela ekhahlumezekayo namkha ezobalilisa ngayo.

namkha i-Uber engoyokuthutha abantu kufanele ibe sebujameni obuhle ihlanzeke ngaphandle nangaphakathi begodu kube ngileyo enamaphepha wokuthi ingakhwela indlela namkha kube ngile esemthethweni ukuthi iyi-Bolt ngomthetho ilayitjha namkha ikhweza abantu.

Ngiyaphikisana nesihloko lesi angivumelani naso isihloko lesi kodwana ngiyasiphikisa. Akwavumeleki kuthi labo abathatha amakhambo ngeenkoloyi zabo bona bangahloniphi imithetho yendlela ngombana akusikuthi endleleni la batjhayela babodwa batjhayela nabanye abantu. Ngakho-ke ukungathathi kwabo amakhambo namkha ukungalandeli kwabo imithetho yendlela kugcina sele sekuphazamisa omunye umuntu begodu lokho kugcina sele sekurholela emphumeleni omumbi ngombana kubangela ingozi egade inganasitlhogeko bonyana yenzeke singatjho ukuthi ingozi yangamabomu.

Hlathulula bona intengo yeembhaseli ibaphethe njani abatjhayeli abathatha bakhamba ngeenkoloyi zabo.